Didiriswa tsa eleketeroniki tsa metshameko di fetotse tsela e metshameko e tumileng e tshamekiwang ka yone mo nakong ya gompieno. Ka go dirisa di khomphutara, mebileng le didiriswa tsa mogala, batho ba kgona go tshameka metshameko ka nako nngwe le nngwe le mo mafelong a kgakala. Se se abela metshameko bokgoni jwa go tswelela pele ka go dirisa ditlhopiso tse di gaisang, le go tlisa ditsela tse dintsi tsa tirisano le kgatelopele mo motshamekong. Gape, metshameko e eleketeroniki e dira gore go nne le mefuta e mentsi ya metshameko e e farologaneng, e e kgatlhang batho ba bašwa le ba bagolo ka bobedi.

Motshameko wa setso o rategang ke morabaraba, ka gonne o tlisa boitumelo le boitapoloso mo go ba ba tshamekang. Morabaraba o tshamekiwa ke batho ba babedi, ba dirisana le lebota la matlhare a nang le dikgato tse tharo le diphini tsa dikwalana. Molao o mogolo ke go tsamaya dikwalo tsa tsela e e rileng, mme mokgosi ke yo o fitlhelang dikwalo tse di lekaneng pele mogwera. Motshameko ono o ruta botlhale, tshwaragano le go ela tlhoko. Ka jalo, o kgothaletsa tlhobogano magareng ga batho ba ba tshamekang. Ke motshameko wa setso o nang le maitemogelo a monate a botshelo.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka nna monate, fela fa o e tshameka o sa kgaotse, e ka ama botsogo jwa gago jaaka go latlhegelwa ke nako, go tlhaelwa ke boroko, le go fokotsega mo go buisaneng le batho ba o tshelang le bona. Go botlhokwa go itse nako ya go ema, o e khutse le go tsaya karolo mo ditirong tse dingwe. Motshameko wa mo inthaneteng o ke o ratang ke Subway Surfers ka gonne o a itumedisa, o lebelo, le go kopa boikgogomotso le petelelo pelo ya lebelo. Fela, botsogo le boitekanelo ke one motheo wa boitumelo mo motshamekong.

Dikgaisano tsa boditšhabatšhaba tsa metshameko tse di tshwarelwang mo Aforika Borwa di tlhotlheletsa bašwa thata, ka gonne di ba supetsa gore le bone ba ka fitlha kwa godimo mo motshamekong. Fa bašwa ba bona bagaka ba bone ba tshameka mo lefelong la bone, ba ka rotloetsega go itlhagafatsa, go itshidila mmele le go ikelaetsa go nna le bokgoni. Ditiragalo tseno di tlisa botlhotlho, boikgantsho le boitumelo mo ditirong tsa bona. Gape di rotloetsa ba bangwe mo ditikologong go ema morago metshameko le go aga setšhaba se se tsayang karolo mo ditirong tsa boitshidilo.

Go nna le seabe mo motshamekong go thusa thata mo go ageng dikamano tse di nonofileng le bao gaisanang le bone. Fa re tshameka mmogo, re ithuta go dirisana, go tshegetsa mongwe le mongwe le go godisa kutlwisano. Metshameko e tlhagisa mowa wa tirisano le tlotlo. Gape, go tshameka go tokafatsa boitekanelo jwa mmele le maikutlo, go fokotsa kgatelelo le go oketsa boitumelo. Ke tsela e e itumedisang ya go nna le botshelo jo bo itekanetseng, jo bo nang le kamano e e siameng le ba bangwe.

Dikao tse di atlegileng tsa dithulaganyo tsa metshameko tse di rotloetsang go farologana le go akaretsa bašwa di akaretsa Dream Fields Project mo Aforika Borwa, e e dirang gore bana ba dingwaga tsotlhe le maemo otlhe a ba le seabe mo motshamekong. Gape, Grass Root Soccer e dirisa kgwele ya dinao go ruta bana ka boitekanelo le botshelo jo bo itekanetseng. Dithulaganyo tse, di dira gore bana ba ba tswang mo mafelong a a farologaneng ba kopane, ba ithute mmogo, mme ba nne le maitlamo a go tswelela pele mo motshamekong. Ke tsela e e nonofileng ya go aga setšhaba se se akaretsang mongwe le mongwe.